Ku xava data u tirhisa bangi swi yi olovisa ya hi ndlela ya ku a swi lavi wa huma u ya handle u ya xava kumbexani wa ha rhuma n'wana a ha ku yivela evhengeleni leswaku a ku xavela swi pfuna ku swi ku wolo swi swi swi ku olovisela swilo naswona u kota ku endla swilo swa wena hi xihatla nakona u xava hi nxavo wa le hansi ku tlula na ku va u xava ka munhu un'wana.

Ya va khoma hi ndlela leyi swikombiso rhandi eka nkarhi wa sweswi yile hansi ka dolara loko va suka laha Afrika-Dzonga va fambela ku ya eAmerika va fika kwala va tirhisa mali yo tala ku tlula loko va ri laha kaya na loko voho va suka America va vuya hala va ta hala eAfrika-Dzonga vona swa va olovela hikuva va fika va tirhisa mali ya ntsengo wa le hansi kambe loko u suka ka mali leyitsongo u ya ka leyikulu swa swa tika eka vanhu lava va suka swi va dyela mali ya ku tala eka vanhu lava sukaka eka swona.

Loko u rivala phini ya wena ya le bangi u fanele u tsutsumela ka bangi ya wena leyi u tirhisaka yona ya le kusuhi kutani vona va ta kota ku pfuna u fanele u fika na pasi ra wena va ta kota ku ku pfuna hinkwaswo.

Xikweleti xa munhu hi yexe xi va xi ri xa mali leyitsongo naswona loko va chela mali leyi u fanekele u ya hakela leyi tatiseka yi va yi nga ri mali yo tala kambe xikweleti xa bindzu ku va ku ri mali ya ku tala minkarhi ya ku tala naswona loko u yi tlherisa u fanele u yi tlherisa na mali ya ku tala hikuva na wena yi va yi ya ku tirhelile eka bindzu ra wena.

Ndzi nga va vutisa leswaku xana swi nga va swi va olovela hinkwavo ku va va kuma vuyelo bya mali hi tiselulafoni naswona eka byi swi kuma hi tiselulafoni na ku ya ka ndhawu yo nkarhi u ya byi kuma i yini lexi nga olova xin'wana xa kona i ku vutisa leswaku xana hinkwavo ka vona va swi kota ku hlaya no twisisa leswi swa swi humaka eka tiselulafoni.

Hi minkarhi yo tala vatswari va va na swiphiqo swa ku yisa vana va vona exikolweni kambe loko swi ri tano va tibyela leswaku va fanekele va tsutsumela ebangi va kota ku kuma mali leswaku va ta kota ku hakelela vana va vona swikolo hi marito ya man'wani va vanhu vo tala va lomba mali a tibangi hikokwalaho ko lava mali leswaku va ta yisa vana exikolweni kumbexana loko va hlangane na swiyimo swo ka va nga swi rindzelangi ku fana na mavabyi kumbexani rifu emutini.

Leswaku app ya wena ya le bangi yi sirhelelekile u fanele u tirhisa swilo swo fana na pin ya bangi kumbexana tinomboro to karhi leti u ti tirhisaka leti tiviwaka hi wena u ri wexe ku pfula i app ya wena naswona loko nga ku u tirhise pin a yi vi yi tiva hi wena u ri wexe vuxokoxoko bya app ya wena byi nga tivi hi munhu un'wana naswona u nga byi nyiki munhu un'wana na un'wana hambi vanhu vo ku fowunela va i va le bangi.

Loko u veka mali ya wena eka ma mabindzu ku na swilo leswi tiviwaka tanihi risk hi xilungu swilo leswi swi nga ha endla leswaku mali ya wena u yi kuma yi ri karhi yi ri na ntswalo kumbexana mali ya wena u yi kuma leswi u nga yi ve vekisa swona hambi endzhaku ka malembe kumbexana u lahlekeriwa hi yona mali leyi hinkwayo ka yona se kutani u laveka u tshama u swi tiva leswaku ku veka mali eka mabindzu swi na ti risk leti nga kona.

Ndzi nga titwa ndzi yi vavisekile ngopfu emoyeni naswona swi nga va swi tlhela swi ve swi ndzi byerile nkarhi na mali ya mina swi hleketi u veka mali kumbe u hakela ndzindzakhombo lowu lembe hinkwaro u kuma leswaku a wu kona naswona wena a wu veke mali yo tala u lahlekeriwa hi mali yo tala un'wana na un'wana munhu a nga ti twi kahle hi swona.

Loko va ri karhi va teka mali ya xikweleti xa xichudeni ku na swo tala leswi nghenelelaka, va fanekele va hlaya leswaku n'wana va fanele va n'wi hakelela xikolo va fanele va n'wi khipela mali yo kota yo a kota ku hakela ndhawu yo tshama naswona ku na swilo swo nghenelela swo hambanahambana swo fana na tibuku kumbe swo fana na na swakudya leswi fanekele swi hakeriwaka swi hakeriwaka n'hweti na n'hweti kutani ntsengo wa kona hambileswi va nga va va wu ehleketelela kambe ka minkarhi yo tala mali yo tani yi va yi xota endzhaku ka malembe vatswari va fanele va tlhelela ebangi va ya teka xikweleti nakambe.

Leswi swi nga endla leswaku vana va ku tala va kota ku ya exikolweni xa yunivhesiti hikuva hambi vatswari va tirha minkarhi yo tala swa va tsandza leswaku va kota ku hakela timali leti va nga ti teka naswona eka minkarhi yin'wani a va qualify no teka mali yeleyo kambe leswi swi nga endla leswaku vana va ku tala va kota ku ya exikolweni xa le henhla xa yunivhesiti nakona va tiva leswaku a ku la laha va faneleke va hakela mali leyi loko va ri karhi va dyondza swi ta va hlohlotela leswaku va dyondza va kota ku heta ka ha ri na nkarhi va ta kota ku kuma ntirho va hakela mali leyi.

Ndzi nga vutisa leswaku xana loko mali leyi ndzi yi teka yi nga vuya yi ri na ntswalo wo fikelela kwihi xana loko ndzi va ndzi yi tirhisile naswona loko ndzi va ndzi yi vuyisile ndzi nga ha kota ku ya emahlweni ndzi teka yo tlula leyi a ndzi yi tekile.

Leswi va endlela leswaku vanhu va na leswo va tsarisa vanhu eka tindzindzakhombo hi ku tiva leswaku siku rin'wana na rin'wana kumbe va le kusuhi na ku fa leswi swi endla leswaku vanhu va kota ku tsarisa vanhu lava nga hanya kahle lava kalaka swiphiqo va nga ri na na na na na miehleketo yo va va lava ku ti dyela mali kambe ku ri leswaku va lava ku pfuna.

Leswi swi va swi endla hikuva tibangi bangi yin'wana na yin'wana yi na leswi tiviwaka tanihi ti-fees kutani bangi yin'wana na yin'wana yi chela ti-fees ta yona loko u ri karhi u rhumela mali loko u rhumela mali eka tiko rin'wani swi endla leswaku bangi leyi ya le ka tiko rin'wani yi chela ti-fees ta yona na wena bangi ya wena yi ta va yi karhi yi chela ti-fees ta yona.

Leswi swi nga va pfuna leswaku loko va tekile mali kumbexana va lava ku teka mali swi va olovela hi ku tiva leswaku mali leyi va fanekele va yi vuyisa yi va yi nga talanga ngopfu ku tlula hi loko mali mali loko u yi teka u fane u yi vuyisa u yi vuyisa na mali ya ntswalo ya ku tala leswi endla leswaku vanhu va kumeka va tsandzeka hi nkarhi wolowo ku vuyisa mali leyi va nga yi lomba xikan'we na ntswalo lowu nga le henhla.

Ku tirhisa bangi hi riqingho ra le nyongeni swi endla leswaku vutomi bya wena byi olova. Ku suka laha kaya u ya dorobeni swi nga ku tekela nkarhi wa ku leha kumbexani swi nga ku hlwerisa ku rhumela mali eka munhu loyi a nga na xiyimo xo tika eka nkarhi wolowo naswona kambe loko u la kaya u tirhisa bangi ya riqingho ra le nyongeni u swi endla hi ti-minutes titsongo kumbe ehansi ka minute. Leswi endla leswaku vutomi bya wena byi byi olova u tlhela u kota na ku hlayisa mali hikuva loko u suka laha u ya edorobeni wa ha yela ku ya faka mali u hoxela munhu un'wani swi teka mali yo tala ku u khandziya na ku u fika le u endla swin'wana na swin'wana kambe loko u tirhisa bangi ya riqingho ra le nyongeni swi endla leswaku vutomi bya wena byi olova u tlhela u kota na ku hlayisa mali.

Va ta lava mapapila yo fana na passport ya wena, maphepha yo kombisa leswaku wa tirha u kumbe u kuma mali, maphepha yo kombisa laha u tshamaka kona eka nkarhi wolowo na maphephe lawa ya kombaka leswaku eka bangi leyi u sukaka ka yona a wu kota ku amukela mali kumbexana ku kuma mali.

Leswi swi ta endla leswaku mali ya mina loko ndzi lava ku yi tirhisa nkarhi wolowo ndzi yi kuma yi tlakukile yi ri henhla naswona leswi ta endla leswaku mali leyi ndzi nga ta va ndzi fakile kumbexana ndzi yi hoxile eka bangi yeleyo yi yi nga tekiwi hi bangi, yi nga dyiwi hi bangi kumbe ni yi kuma yi hlayisekile ni yi kuma hi nkarhi hinkwayo ka yona yi tlhela yi va yi tlhandlekerile ehenhla.

Leswi swi va tani hikuva mali leyi ya lembe na lembe yi kota ku hlayisa i khadi ra wena na swin'wana na swin'wana leswi yelanaka na khadi rero ku fana na ku hlayisa leswaku vanhu va nga ri teki kumbexana va ri tirhisa handle ka mpfumelelo wa wena u nga swi tivi.

Wu pfuna leswaku e nkarhi loko ma ha hlanganile na nghozi va kota ku mi lomba movha lowu mi mi nga ta wu tirhisa hi nkarhi wolowo ku kondza movha ya n'wina yi lulama kumbexana loku nga ku movha ya n'wina yi nge lulami va kota ku mi hakela leswaku mi kota ku xava movha lowuntshwa.

A hi mhaka leyinene hikuva loko u joyina mitlawa yo hlayisa mali na vanhu lava u kalaka u nga va tshembeki swa endleka mali yeleyo va yi teka va famba na yoho naswona u nge koti ku yi kuma. Loko vo yi teka va famba na yona a ku na leswi mi nga ta swi endla kambe i ku ya maphoriseni mi ya mi ya byela maphorisa leswaku mi lahlekeriwe hi mali kambe swi teka nkarhi naswona a swi vuli leswaku loko mi ya mi ya swi report a maphoriseni mi ta yi kuma na loko mo yi kuma mi ta yi kuma hi katsongokatsongo yi nga ha helelanga.

Xikolo xi teka mali loko u hakela hi bangi leswi swi endla leswaku wena tanihi mutswari u kota ku va na vumbhoni leswaku n'wana u hakerile xikolo. Naswona a swi bohi ku u ya banga kumbexani ku ta la xikolweni na mali kambe u nga tirhisa account ya xikolo leswaku u hakela hi yona le ehansi laha va nga tsala swa ku reference u tirhisa i vito ra n'wana kumbexana student number xa yena lexi a nga ta va a ri na xona. Leswi swi endla swa ku xikolo xi va na vumbhoni na wena u tlhela u va na vumbhoni leswaku u hakerile.

Xo sungula i ku va leswaku loko ku hakeriwa mali kumbexani ku khipiwa mali a yi hakeriwi ka munhu un'we kambe a ku vi na munhu un'wana lweyi a nga koho lweyi a nga ta va a va ri a va a ri na vumbhoni leswaku mali ku khipile mali yo karhi kambe loko u nga ku munhu u hakela hi bangi swi nga va swi ri kahle leswaku a tlhela a hlayisa vumbhoni bya bangi ya yena leswaku mali u hakerile naswona swi nga va kahle lweyi ku hakeriwaka ka yena na mali a hi tivisa leswaku munhu wo karhi u hakerile mali naswona ku olovisa swilo ku nga pfuliwa a bangi leyi yi tirhisaka vanhu vanharhu leswi nga ta endla leswaku ku fakiwa vanhu vanharhu lava nga ta kota ku vona timali leswaku ti ya kwini na loko ti nghena.

Loko u lava ku hlayisa mali ya wena eka ti-bank charges i swa nkoka leswaku u tirhisa bangi ya le ka riqingho. Leswi swi endla leswaku swi ku olovela ku pfula bangi ya wena ya le ka phone u vona leswaku u na mali xana kumbe a wu na yona kumbe u loko u lava ku tirhisa swo karhi. Leswi endla leswaku bangi yi nga faki timali naswona i swa nkoka leswaku loko u tirhisa khadi ra wena ku teka mali eka ti-ATM u tirhisa bangi ya wena ku ri na ku tirhisa tibangi ta muxaka wun'wana leswi endla leswaku ti-bank charges ta wena ti va ti ri henhla.

Ndzi nga lava ku tiva leswaku e overdraft yi tirhisa ku yini. Naswona yi nga va xana yi lava ku hakeriwa kumbexana yi lava mali yo karhi na? Na leswaku yi nyikiwa vanhu va lava va hlanganaka na yini kumbexani vanhu va njhani na?

Kokwana mali leyi lavekaka ku pfula akhawunti i mali leyi yi tiviwaka tanihi activation fee. Leyi yi endlaka leswaku khadi ra wena kumbe akhawunti ya wena, yi ta kota ku sungula ku tirha. Lexi endlaka leswaku u nga koti ku ku teka mali hinkwayo kumbe ku yi humesa hinkwayo ka yona hi siku rin'we, i ku ku sivela ku na loko khadi ro tshuka ri ku lahlekerile, kumbexana ri na switukulwana swa wena swi tekile, kumbe un'wana a ri yivile, a nga swi koti ku fika a teka mali hinkwayo leyi wena u nga na yona. leswi swi endleriwa leswaku ku ta siveriwa mali ya wena.

Leswi endla leswaku munhu a ya a ti pfulela akhawunti ngopfu ka swilo leswi a swi twisisaka a tlhela a swi tsakela. Leswi pfuna leswaku munhu na loko a ri na xiphiqo kumbe ku ri na swin'wana leswi a hlanganaka na swona, ku nga vi ku ri i hlangana na swiphiqo sweswo hikwalaho ka munhu un'wana, kumbe hikokwalaho ko i lo fosteriwa ku pfula akhawunti yeleyo kwini, kambe a ku ri ku tsakela ka yena.

Tindlela to kambisisa akhawunti ku na tindlela to tala. U nga ha ya endzeni ebangi, na pasi ra wena u ya kombela ku kambisisa akhawunti ya wena. U nga ha tirhisa cellphone banking, leyi tirhisaka ku dayila tinambara to karhi u kota ku kambisisa akhawunti ya wena. Kumbexana u nga ha tirhisa app ya bangi yeleyo u nga pfula ka yona, leyi nga na vuxokoxoko hinkwabyo bya akhawunti ya wena.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa swa ku, loko mali ya yena yi nga ri eka bangi yi tshama yi nga hlayisekanga. I swa nkoka ngopfu leswaku munhu a ya pfula akhawunti ya le bangi a kota ku hlayisa mali ya yena, kumbexani ku tlakusa mali ya yena a yi kurisa, leswi tiviwaka tanihi investment. Kambe loko u lo tshama na yona ekaya, a ku na lexi humelelaka.

U fanekele u ri na papila ra ku komba laha u tshamaka kona, u tlhela u va na pasi leri tiviwaka tanihi ID book. Ka minkarhi yin'wani ku laveka na vuxokoxoko kumbexani lexi kombisaka leswaku ku na mali leyi u yi kumaka, leyi nghenaka n'hweti na n'hweti, leswi nga leyi nga ta tshama yi endla leswaku akhawunti ya wena yi tshama yi ri na mali.

Loko akhawunti yi tshama nkarhi wa ku leha yi nga ri na mali, yi ya yi karhi yi yona vini yi endla leswaku wena n'wini u kolota mali ebangi. Leswi endla leswaku loko yi tshama yi tivekana swa ku akhawunti leyi ya ha tirha, u fika u va ka leswi tiviwaka tanihi a negative balance. Kambe loko u kombela ku yi pfala, swi endla leswaku akhawunti ya wena yi tshama yi kha yi pfarile u tlhela u nga hluphi nchumu.

Mali loko yi tekiwa yi fakiwa eka fixed account, ku va ku vile na ntwanano na bangi leswaku u ta yi teka endzhaku ka tin'hweti tingani. Swa endleka three, six, kumbexani lembe. Leswi swi endla leswaku bangi yi tshama yi tiva leswaku mali ya wena u ta yi teka hi masiku yo yo tani. Kambe loko u fika ebangi u teka mali ya wena leyi nga le ka fixed account masiku lawaya kumbe tin'hweti letiya mi nga twana hi tona ti nga se fika, swi vula leswaku u fanekele ku khunguvanyiseka u tswalaka mali ya wena, na mali ya wena. Leswi endlaka leswaku wena emakumu hi wena u nga ta va u lahlekeriwile, kambe bangi yi va yi ku hlamuserile hi swona.

Leswi va endlela leswaku swilo swi va olovela. Eka minkarhi yin'wani vanhu va hlangana na swiphiqo swo hambanahambana. Eka minkarhi yin'wani va rivala, eka minkarhi yin'wani va nyenya leswaku va nga tekeriwa mali va ha ya ku yi fakeni. Ku va va yi koka kunene yi ya ka fixed swi endla leswaku swilo swi olova.